Temothuo ya diphologolo e tla itemogela tlhokego e fokotsegileng le ditlhwatlhwa tse di ka nnang kwa tlase le tsa ditlhapiso tsa leruo, mme seo se tla pateletsega balemiruo go fetola mekgwa ya bona ya matseno.

Go tsenya tiriso mekgwa e e tswelelang pele, go rotloetsa diketana tsa tsa tlamelo tse di nang le le tse di sa fitlhegeng, go rotloetsa dipatlisiso le bo itshimololedi le go dirisana le banna seabe.

E tokafatsa boleng le go bapatsa ga ditlhagiswa ka temothuo, ka go fokotsa go runya ga malwetsi, le go tokafatsa boitekanelo jwa diphologolo.

Mongwe a ka e boloka mo setsidifatsing, a e phuthela ka thata ka plastic, pampiri ya letlalo kgotsa ya tšhisi go e sireletsa.

O ka fitlhela dijalo tse di jaaka maungo le merogo le mabele, go netefatsa boitekanelo jwa dijalo ke tla akanyetsa boitekanelo jwa mmu, go nosetsa dijalo le taolo ya disenyi.

Stunning ke mokgwa wa go idibatsa phologolo pele ga e, e ka bolaiwa go fokotsa botlhoko le matshwenyego.

Dimela tse ka di-succulent di batlega ka diphetogo tsa tlhago bakeng sa go somarela metsi. Mokgwa wa go di jala mmogo go tokafatsa boitekanelo jwa dijalo, Mme letsela la morithi le tokafatsa thobo.

Go tlhopha gore ke dijalo dife tse ba ka di jalang balemiruo ba akanyetsa tshedimosetso ya tlelaemete. Go nna teng ga metsi, tshekatsheko ya mmu le disenyi, le tlhokego ya mmaraka.

Ee mo tikologong ya me go na le letamo le re thusa ka go boloka metsi ka dipaka tsa dipula, le go agolola ka dipaka tsa komelelo. Go tlamela ka motswedi o ikanyegang le o tlhomameng wa metsi a go nosetsa.

Dinawa tse ditala, dinawa di gola le mo mmung o sa siamang ka gonne, di baakanya Nitrogen ga ntse di gola. Di gola sentle ka setlha sa dikgakologo le selemo.

Go tlamela ka dilo tse di tala bobowa le bobowa jo bo tlhokegang mo dilong tse di farologaneng, jaaka diaparo le dikobo. Dikgato tsa go roba bobowa kgotsa ditlhale tse dingwe ka tsela e e nang le dipoelo, di akaretsa go boela ka kelotlhoko go tlhaola le go rekisa.

Balemirui ba ka tsenya tirisong terata, thefosano ya dijalo, taolo ya disenyi le malwetsi le go dirisa dithibelo tsa tlhago. Terata e ka thusa go thibela diphologolo le batho go tsena le go senya dijalo.

E dira gore go ntshiwe di-gas-e tse di bakang kgothelo ya mogote, go kgotlhelwa ga metsi, go rema ga dikgwa le go latlhegelwa ke tse di farologaneng. Matlhabelo ke metswedi e megolo ya kgotlhelo ya metsi, mme a na le seabe mo go goleng di-gas-e tsa sethopo.

Ditlhokego tse di rileng tsa dijalo di-pattern-e tsa maemo a bosa, maemo a mmu le dikotsi tse di ka nnang teng tsa disenyi le malwetse.

Go tsenwa ke dibolaisinyi malwetsi a tshelanang ke diphologolo le dikotsi. Balemirui ba ka itshireletsa ka go dirisa dikgato di maleba tsa pabalesego, jaaka go tshwara di-chemical-e sentle le didiriswa tsa go itshireletsa.

Magapetla a maungo jaaka ntlha ya legapetla la granata, a sekasekwa go bona bokgoni jwa ona jwa go tokafatsa didiriswa tsa ga o phuthela dijo, le go atolosa botshelo jwa shelf-o go jwa dijo.

Ke ka baka la go tila caffeine kgotsa le gore rooibos-o e na le monate o monate.

Go kotsi e le thata go ja nama ya kgomo e neng e lwala e entilwe, mme morago ga moo ya swa bolwetsi bo bo ka be bo tseneletse mo namang kgotsa bo tshelwane.

Morago ga thobo dijalo di tshwanetse go phepafadiwa ka go tlosa leswe, matlakala le ditlhagiswa tse di e senyegileng. Go tlhaola go dirwa go kgaogantsha dijalo go ikagilwe bogolo, go butswa kgotsa boleng.

Ditlhwatlhwa tse di fetogang tsa mebaraka, ditlamorago tsa phetogo ya tlelaemete le tlhaelo ya badiri.

Mekgwa e e nang le matswela ya go nosetsa. Jaaka go nosetsa ka go rothisa, go kgetha di jalo tse di kgonang go itshokela komelelo le go tokafatsa boitekanelo jwa mmu go boloka metsi.

Tsamaiso e e bokoa le go tshwara go ka baka tshenyo, kgotlelelo mme kwa bofelong seemo se kwa tlase sa letlalo.

Botsamaisi jo bo bokoa, tlhoko ya didiriswa le kgono ya go reka mebaraka. Ditsela tsa go tokafatsa temothuo di akaretsa go dirisa thekenoloji go ela tlhoko le go laola. Go tsenya tirisong le protocol-e tse di botoka tsa phepo.

Mabaka a tlelaemete a ka rata tlhabololo le go anama ga di le di tshenekegi, go lebisa kwa kgatelelong e oketsegileng ya malwetsi le disinyi. Dikgato tsa go itlhaganela jaaka go tlhopha mefuta e kgonang go emelana le malwetsi go tsenya tiriso mekgwa e e siameng ya kgeleloswe.

Ka dipatlisiso thuto le ditirelo tsa katoloso ba tlhama dithekenoloji tse di šwa ba katisa baitsanape.